Kuya ngokuthi umuntu uyiboleke kuphi imali. Nangabe uboleke kibomatjhonisa angayithola khona ngaleso sikhathi namkha ngemuva kwama-iri athile. Kuthi nangabe uboleke emabhanga, ungayithola ngemuva kwemizuzwana ethile nofana ama-awara athile. Kuzakuthi nangabe uyiboleke kilaba ababolekisi ngemali, uzayithola ngemuva kwamalanga athile nofana ama-iri athile nofana imizuzwana athile ngombana abanye bamsinyazana ekweniseni iinkolodo.

Umuntu obhalelwa kubhadela nofana ubhalelwe kubhadela inani leli ekuthiwe lona, nange angalibhadeli, amakonyana ayakhwela. Umuntu uyozithola esele abhadela imali enengi ukudlula le ayithetheko.

iintokfela ziyindlela yokonga imali kwabantu nofana kwemiphakathi. Le-ke, yindlela ebasiza ngayo yokobana bakwazi ukubekelana imali ukuthi mhlazana kufika isidingo lesi esizokufuna bonyana imali leyoigcine iberegile, izokutholakala imalile ikhona iyinengi begodu ikwele nangamakonyana.

Nangabe ufuna ukwazi nge-akhawunthi yakho yebhanga kuzokufanele ukuthi Uberegise iindlela zanje zokuhlola i-akhawunthi yakho enye yazo yi-app. Uthole i-app yakhona bese uyahlola imininingwana yakho. Nangabe awUberegisi i-app, kuzokufanele uyelapha abantu bebhangale obhanganayo bakhona, into leyo ibizwa bona yi-branch. Fanele uye lapho bakhona uyokukhulumisana nabo uyokukhulumisana nabo nge-akhawunthi yakho bonyana ijame bunjani. Enye yeendlela zokuhlola bonyana ibhanga yakho ijame njani, yindlela ebizwa bona yi-cellphone banking.

Kuyangomuntu bonyana uyibona njani ngombana amabhanga athatha iimali zabantu abolekisane ngazo .

Umuntu onetjhorensi nofana obhadela itjhorensi, uyibhadela qobe nyanga, uyibhadela ekampanini ethengisa itjhorensi, uyibhadela, kuyangokuthi ukuphi begodu ihlelo lakhe likhamba njani lokubhadela. Abanye babhadela imali engaphasi kwe kwamakhulu amahlanu, abanye babhadela ngaphezulu kweenkulungwane. Abantu ababhadela itjhorensi kanengi, babantu abanemali yokuthi nabaqeda ukuthenga izinto eziqakathekileko kibo njengeemodere nezindlu, bathathe izindlu neemodere zabo bonyana zivikeleke.

Ngidlumbana bona kuya ngokuthi ukuphi. Nangabe usendaweni esekhaya, sebenzisa indlela elula kuwe. Kodwana bala abangasi semakhaya, baseendaweni engathi ziphezudlwana ngokwezinga lemali bangakghona ukusebenzisa amafoni begodu bangakghona ukusebenzisa umaliledinini ngombana ngibo ababasebenzisa kanengi ukubhadala izinto zekhaya nofana iindingo zekhaya. Yekeke kumqondo omuhle bonyana kusetjenziswe wona umaliledinini. Kodwana nangabe awukho, kusebenze yona indlela yakade, kuyiwe esikolweni. Abotitjhere nofana abaphathi bemali besikolo banikelwe yona imali le .

Ababelethi ebavane bafaka iimbawo zemalimboleko yabafundi, vane benzela abantwababo bonyana bakwazi ukuragela phambili bayokufunda emazingeni aphezulu wezefundo ngombana abanayo bona imali ekungeyabo abangayithatha bafundise ngayo abentwana babo, kungakho baboleka.

Batjho umhlobo loyo wokubhadela ngiwo olula begodu ukhamba msinyana ukudlula iindlela zokubhadela ezinengi. Yekeke batjho kungakho basebenzisa i-balloon payment ngombana ilula begodu imsinyana. Iyatholakala nakibofunjathwako, ukwenza izinto zibe lula.

Umuntu lokha nakatjhelwe yindlu nofana atjhelwe yikoloyi, nofana ikoloyi yakhe yetjiwe, akakghoni ukutjho bonyana ngubani owebileko ngaphandle kokobana amapholisa amthole msinyazana. Kodwana itjhorensi iyahlolisisa bonyana kwenekeni ngemuva kwalapho, ikunikele izinto lezi ezikulahlekeleko, ikubuyisele zona, kodwana ithenga ezitjha. Imodere nangabe itjhayisile ingaphakathi kwetjhorensi, itjhorensi izokunikela enye ikoloyi ithethe leya iyoyilungisa. Ilungisa nangabe nomuzi umotjhekile nofana olimeleko, itjhorensi iyakwazi ukukubhadelela bonyana ulungise indlu yakho.

Ngiyavuma, ngivuma ngombana amabhanga nofana ababolekisi ngemali bayakwazi ukukuboleka imali umbelethi wenzela umntwana. Into-le, yinto eyenzeka mihla le.

Istokfela singelinye lamahlelo wokubeka imali, ihlelo nofana irherho lakhona lifana patsi. Naleli lebhanga. Istokfela kanengi senziwa babantu abanengi. Bakhipha imali, bayihlanganise bayinikele omunye nofana bayibeke endaweni eyodwa lapho abazayithola khona nabayifunako.

Likarada olithola ebhanga nawuvula i-akhawunti yokubeka imali, ikarada liba yi-debit. Lokho kutjho bonyana yimali ekungeyakho kileli ikarada.

Ikambiso yokuthoma kungaba kungaba yindlela yokuthola abantu esizokwenza nabo istokfela. Asithathi noma ngubani, kufuneka umuntu othembekileko nofana onganazo iinkolodo nofana ukugembula. Kuvulwa i-akhawunti yestokfela kuthi imali ihlale ngakhona, ikarada lihlale kumsunguli nofana kuthrejara.

Umfundaze yimali oyibolekwa yikampani, abafukundisa ngayo bonyana nawuqeda ukufunda uze uzobaberege. Kuthi imalimboleko yokufunda, yimali oyoyiboleka ebhanga nofana komunye nomunye umbolekisimali osemthethweni bonyana ubolekela ukuyokufunda.

Kuqakathekile bonyana wonge imali nawuzokuya kwelinye ilizwe lokhu ukwenzela bonyana ungafiki kwelinye ilizwe urareke nofana ubhalelwe kubuya ngesibanga sokobana awunamali.

Into edla imali khulu nawusekhambeni kanengi kukhamba, indawo yokuhlala nokudla.

Ungakhambi uthenga yoke into oyibonako endleleni nofana endaweni le ozabe ukiyo ngaleso sikhathi.

Imali yokudla, imali yokukhamba, imali yendawo yokuhlala kufanele zihlukane zingahlangani, lokho kwenza bonyana kube lula ukuthi usebenzise imali kuhle ngombana ihlukanisiwe kuhle uyazi bonyana ini iyakuphi ngeyokwenzani.

Nange ungathi ufuna ukuya kwenye inarha wathola bonyana iranda lisanda ukutjhuguluka seliphasi kuzokubanga imiraro eminengi ngeqadi lomuntu ofuna ukukhamba ngombana uthola bonyana enarheni le athi uyakiyo izinto seziyamdurela nofana sezibiza khulu yeke-ke kwenza bonyana nemali ayiphetheko itlhayele.

Kuqakathekile bonyana wazi ubujamo bomnotho wenarha oyakiyo nenarha yakho ngesikhathi sinye begodu kuyokurhelebha lokho bonyana wazi bona la uyakhona iintengo zakhona ziphezulu nofana ziphasi begodu imalakho iyatlhayela nofana ilingene na bonyana ungaya kileyo narha uyokuhlala khona nofana uvakatjhe kiyo.

Akakhambe ngesiphaphamtjhini esitjhiphileko nofana esingabizi khulu, alale kuma B and B nofana kuma guesthouse angayi emawotela ngombana amawotela ayabiza.

Umuntu kufanele akhambe ayokuthenga ithikithi lapha kuthengiswa khona amathikithi wokuphapha wesiphaphamtjhini nofana webhesi angalithengi emntwini anganikezi umuntu imalakhe bonyana amenzele kodwana azenzele koke azibonele yena.

Kufanele bazifundise ngemali yendaweni abaya kiyo ukwenzela bonyana bazi ubujamo bayo begodu bazi nokuyibala nokuyihlanganisa nale abasuke nayo lapha enarheni yabo.

Kuqakathekile bonyana imalakho uyihlele kuhle nawunekhambo elide ukwenzela bonyana ungagcini usebenzise imali ekungafaneli uyisebenzise ngesibanga sokobana akhenge ukwazi ukuyihlukanisa kusese nesikhathi.

Iintjhijilo ezinye ebahlangabezana nazo kukulokha nangabe uvakatjhele inarha enemali ephezulu kunenarha obuya kiyo yeke-ke lokho kwenza bonyana imalakho itjhode nofana itlhayele lokha nawuya enarheni enemali engaphezu kweyakho kufana njengalokha nawu yokuvakatjhela inarha ze-Europe nofana i-Amerika iranda liphasi kunalezomali zangale eenarheni ezinye.

Iimali zamazwe azilingani ngombana iinarha kwazona azilingani ngamandla weemali. Kufana njenge njenge ponde le-Britain alilingani neranda leSewula Afrika ngombana i-Britain yona inamakhamphani amanengi amakhulu begodu arhwebelana namakhamphani woke wephasini, kuthi iSewula Afrika yona irhwebelana namakhamphani amanengi kodwana angasi ngilawa adlula we-Britain begodu iSewula Afrika esikhathini esinengi isalekelelwa ngiyo i-Britain ngokweemali, lokho kwenza bonyana iranda neponde le-Britain zingalingani ngamandla ngombana kwawona amazwe la womabili awalingani ngeemali.

Iye, kuqakathekile bonyana umuntu ozokuvakatjhela enarha enye kufanele azi iimbalo ngombana imalakhe ingagcina idlekile nofana itlhayela khulu abhalelwe kubuya enarheni yekhabo. Kuqakatheke kwamambala bonyana wazi ukubala imali begodu neembalo uzazi ukukhandela imiraro ongaqalana nayo nawungafika kwenye inarha.

Kufanele ubukele umabonwakude nofana ungene ku-inthanethi uhlole bonyana zijame njani iimali zakwamanye amazwe, uzijayeze ukubukela iindaba zeemali lokho kuzokwenza bonyana kubelula ukwazi iimali zeendawo nofana iinarha zalapha ufuna ukuya khona.

Nangabe uyazi bonyana uyaphi begodu ufuna ukusebenzisa yiphi ikhamphani yaboflayi ungakghona ukuhlela imalakho.

Kuqakathekile bonyana ubikele ibhanga yakho lokha nawuzokuya kwenye inarha lokho ukwenzela bonyana ibhanga yakho ikwazi ukukurhelebha ikutjhugululele imalakho le onayo ebhangeni yakho yenarheni yekhenu iyitjhugululele kwenye inarha ukwenzela bonyana ukwazi ukuyithola nanoma ukwenye inarha imalakho.

Kuqakatheke khulu bonyana nawuya kwelinye ilizwe uphathe imali eyaneleko, lokho kwenzela bonyana ungathi nawufika kwelinye ilizwe uthole ukuthi imali yakhona yincani nofana yinengi ukudlula yenarha le obuya kiyo. Uthole lapho sele uphethe imali encani ngesibanga sokobana wena bowuphethe imali etjhodako nawusuka enarheni yekhenu, ibeyincani ngombana imali yakho nemali enarheni leyo azilingani, azilingani.

Ukudla, isithuthi kanye nendawo yokulala, ngizo izinto ezidla imali enengi ukudlula zoke, ngesibanga sokobana ziinsetjenziswa ezitlhogekako ekufaneleke ikhibe umuntu unazo, uphila ngazo.

Nawunekhamba kufanele uhlele izinto zakho bonyana uzozikhambisana njani njengokuthi imali ofuna ukuyisebenzisa uyisebenzisa njani, nini, kuphi, ngasiphi isizathu, ungamane ukhiphe imali ngesibanga sokobana ukwenye inarha ukarwa zizinto ozibona ngamehlo.

Ngihlela ngendlela enje, ngithoma ngibeke yesithuthi, ngibeke yokudla, ngibeke neyendawo yokuhlala bese ngibeke enye eqadi yezinto ezingangenzakalela ngingakacabangi nofana engingakazicabangi, kusukela lapho-ke kubenenye engiyibeka eqadi yokuthenga izinto zendawo leyo ezabe ngiya kiyo.

Ngelinye ilanga umuntu uyakghona ukuthi athi uyakhamba kanti iranda mhlokho amandlalo azokuwa. Ufuna ukukhamba aye eenarheni ze-Europe kanti amandla wemali we-Europe wemali ye-Europe ahlala aqinile ukudlula weSewula Afrika. Lokhu kungamthikameza umuntu ekhambeni lakhe ngombana angazithola sele ungasanamali akwenye inarha nofana aphethe imali encani.

Amandla weranda awalingani namandla wemali ye-America i-dollar. Lokho kutjho bonyana nange ungathatha imali yeSewula Afrika uye ngayo ngale nge-America, imalakho izokuba yincani ngombana amandla wangale wemali yakhona awalingani newangapha, we-America makhulu, weSewula Afrika mancani.

Nange ufuna ukonga imali kufanele usebenze nofana ukhambe njengomuntu ofuna ukonga imali. Awukhambi ngesiphaphamtjhini ngoba isiphaphamtjhini siyabiza nanoma sona simsinyana kodwana siyabiza begodu awulali emahotela adurako nofana abizako kodwana ulala eendaweni ezibizwa bonyana ma-Air BnB nofana ama-BnB nofana ama-guest house, lapha uzokubhadela khona inani elincani kodwana ulale kuhle.

Kufanele umuntu nakafuna ukuthenga ithikithi lesiphaphamtjhini nofana lebhesi, kufanele akhambe ayozithenga lapho ezithengiswa khona, angathengelwa mumuntu.

Ngingabafundisa ngenarha abaya kiyo begodu ngibafundise nangemali yenarha abaya kiyo ukwenzela bonyana bangazitholi sebazisola ngokudla imali bangatjheji.

Kuqakatheke ngombana ayikho enye indlela yokwenza ikhambo lakho libemnandi ngaphandle kokobana ulihlele begodu uhlele nemali yakho, nezinto oyozisebenzisa.

Isitjhijilo kanengi kuba yimali oyiphetheko bonyana yincani nofana yinengi na, nayiyincani iyatlhayela.

Iimali zamazwe azilingani ngombana amazwe nawo awalingani ngomnotho godi imali iyangokuthi iphrintwe kangangani enarheni nangenarha. ESewula Afrika umnotho wakhona mkhulu kodwana imali iphrintwe ngobunengi begodu asinawo amakhamphani amanengi amakhulu ekungewethu eSewula Afrika kodwana i-Britain inomnotho omnengi ngombana nayo inamandla nangomnotho nangeenkhamphani ngombana iinkhamphani zakhona ezinye zisabalele iphasi loke yeke-ke lokho ngikho okwenza bonyana amandla wemali angalingani.

Iye, kubalulekile nofana kuqakathekile bonyana umuntu azi iimbalo ngombana kuzokutjhentjhwa imali itjhugululelwe kwenye inarha yeke-ke kufanele umuntu azi bonyana kutjhugululwa njani.

Kufanele ubukele iindaba, ubukele iindaba ezikhuluma ngemali begodu ubukele iindaba ezikhuluma ngeenarha ezinye.

Awa, hlela usesesekhaya uthi nawuya edoyelweni labo-fly kibe yoke into yakho ikhamba ngomtshetshe.

Iye, kuqakathekile bonyana ubikele ibhanga yakho bonyana uyangaphetjheya, ukwenzela bonyana bakurhelebhe ngokutjhugulula imalakho bayise emalini yenarha yenarheni oyakiyo.

Nawuphethe ikarada izinto zibangconywana ngombana awebeleki imalakho kodwana nanoma unganalo ikarada, ungakghona bonyana izinto zakho uzenze nge-cash kodwana kuyingozi ngombana abotsotsi bazabe bakubambe.